Ke ntho e lokileng haholo, ke ntho e lokileng haholo hore ngwetsi e lawe, hore e tsebe hore habo moshemane ho etsuwa eng, ha ho ratilwe eng, le hore moetlo wa moo o sebetsa jwang?

Re na le kgongwana, e leng ke nkgo ya Basotho e tshelang jwala nakong eo ho etswang mokete. Re na le le moseme o alwang fatshe, o entsweng ka jwang, e leng hore o sebedisa nakong eo ho dula, ha o batla ho dula fatshe, o wa kgona ho o sebedisa o dule fatshe. Re na le ntho e bitswang thethana eo o e aparang o le ngwanana, e be o wa e sebedisa nakong eo o kenang borwetsaneng.

Mme wa ka o pheha motoho ka yona tsela ena, empa o na le ho , ho sebedisa tsela e nngwe hape e fapaneng, jwalo ka ha o pheha motoho o mosweu wa phofo e tshehla. E be o ritela phofo eo, a behile metsi setofong, ha metsi ao a bela, e be o tshela metsi a kopaneng le phofo ka metsing a ntseng a bela. E be o wa fuduwa, o wa fuduwa, o wa fuduwa ho fihlella motoho o kopana. Ha o kopana a ba o tlohella metsotso e mashome a mabedi, e be wa o phethela hape a nne a fuduwe a foduwe.

Mme wa ka o pheha motoho ka yona tsela ena. Empa o na le ho leka mofuta o mong hape o fapaneng wa ho beha metsi. E be o kopanya metsi a batang, le phofo e tshehla ya motoho. E be o tshela ka moo ka metsing a belang, E be o wa fuduwa ho fihlea motoho o kopana. Ka mora metsotso e seng mekae, e be o wa ho phethela hape, o wa fuduwa. Ha a se a qetile a be a ho sefa ka safe a ntsha diqaqa tse ka moo. Nna ha ke rate motoho.

Ee, ho na le dipuo tsa Afrika Borwa tseo ke kgonang ho di bua. Dipuo tse tshwanang le isiZulu, Setswana, Sepedi. Ke tsona tseo ke kgonang ho di bua ebile ke ya di utlwisisa haholo, ebile ke ya di rata.

Dumela mme, ke ya tshepa hore o phetse hantle? Ke o letsetsa mabapi le ho, le ho etsa mpho ya badimo mafelo a kgwedi. Ke o letsetsa hore ke tlo ho botsa hore ke dintho tse feng tseo ke di hlokang ho di reka, le hore ke mehato e feng eo ke tlametseng ho e ho e nka nakong eo ke mpho ya badimo?

Ntho eo ke ratang ya ha ke dula ke dutse le nkgono le ntatemoholo. Ke hore ba dula ba nqoqela ka tse etsahetseng kgale kgale, kapa re be ntse re iqoqela feela ka tsa bophelo, le ho re ba nkeletse nthong e itseng. Hape ke batho ba hore re dule re iqoqela kapa re ipapalle papadi, kapa e bitswa papadi, ha ke hopole. Mare e ka re papadi ya ho lothana, e be re ya lothana, ho tshehwe ho be monate.

Nako e kgolo ke dula ke e qeta le nkgono le ntatemoholo ka ha ke batho ba lokileng haholo ebilane ha ba rate ntho tse mpe. Ha o etsa ntho tse mpe feela, ba sentse ba o kgalemela hore o seke wa etsa jwalo, ha e ya lokela ho etsa jwalo. Ebile ke batho ba bonolo haholo, ba ratang ho etsa metlae ka dinako tsohle. Ha re re dutse jwalo kaofela, re be ntse re iqoqela, re iketsetsa metlae kapa re ntse re iketsetsa dilotho, re lethana ho tshehuwa, ho ba monate.

Kobo tsa Basotho di hlaha Lesotho, di entswe Lesotho, ka ha ke moo setso sa bona se leng teng. Setso sa Sesotho ke setso .

Lesela la kobo la Basotho le hlaha Lesotho, moo setso sa Basotho le Basotho ba dulang teng. Tsohle tsa Sesotho, o ka di thola Lesotho kapa mane Qwaqwa, Foreisetata. Ba ka o hlalosetsa haholwanyana ka lesela la Sesotho, ebile le ka mefuta e fapafapaneng.